Ngokoluvo lwam into enzima kukuwutyala umbona ngoba kaloku kumele uthathe ingqalelo yezinto ezifana nomhlaba oza tyala kuwo, imo yezulu kunye nexesha eniza kulithatha ekutyaleni umbona.

Nanjengamlingane wam kwishishini, ndiza kuwe noluvo lokuba sityale ujongilanga kulo nyaka. Izinga lokufunwa kwayo le oyile ngabantu liphezulu, nto leyo ethi kungabakho nezithuba zengqesho, kwaye abantu abazukuhamba imigama emide ukuze bayifumane le oyile.

Kwizikolo nakwiikliniki zendawo endihlala kuyo ukutyalwa kweegadi kulungiselelwa abantu abangathathi ntweni nokuphuhlisa indawo sihlala kuyo kuseyinto ekhoyo, basekhona abantu abaququzelela izinto ezinjalo.

Awona mazwe athenga isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi Afrika aquka iNetherlands, iUnited Kingdom kunye neUnited Arab Emirates.

Ubungakanani besivuno buye bube nefuthe ekuxhaseni umnotho nokuqinisekisa ukhuseleko lokutya.

Ndingathanda kakhulu ukutyala ikhaphetshu. Liyafikeleleka ngokwexabiso zininzi iindlela ongalitya ngazo kwaye linee-vitamin.

Isityalo endingaba nomdla wokusityala likhaphetshu. Lona liyafikeleleka ngokwexabiso, lineevithamini kwaye ungayitya ngeendlela ezininzi. Xa sele uyityalile imbewu yekhaphetshu kumhlaba onomgquba, kunyanzelekile uhlale unkcenkceshela ukuze likhule, ugalele ugalele nezinto ezigxotha izitshabalalisi zezityalo.

Iyadingeka kuba iswekile yenziwa ngawo, ze sikhumbule ukuba iswekile yinxalenye yezinto ezininzi ezifana nokutya kunye neziselo. Xa ingekho iswekile nezinye izinto zingayiyeka ukuthengiswa.

Ujongilanga wenza kube kuhle apho etyalwe khona. Unomtsalane kwiinyosi kwaye uluncedo ekuphuhliseni izinga lomhlaba ekutyalwe kuwo.

Izivuno azilungi kuzo zonke iindidi zemihlaba. Ukuze isivuno sakho sithengisele kunyanzelekile wazi udidi lomhlaba esilunga kuwo, ngaloo ndlela uza kuvuna ezona zivuno zihle.

Umhlaba uqala uvavanywe kususwe yonke into engaphazamisana nokukhula kweziqhamo kugalelwe nawo nomgquba.

Amahlathi alwa nongcoliseko lomoya. Imithi yenza kube kuhle kwaye inegalelo ekuphuculeni iimpilo zethu. Izilwanyana zasendle zifumana iindawo zokuhlala.

Ngokweengcinga zam, ewe, uMzantsi Afrika unabo ngokwaneleyo oomatshini bokujija uboya beegusha.

Ngokwendlela endibona ngayo urhulumente wethu ukholwa kakhulu yimali engena eburhulumenteni, hayi ephumayo eburhulumenteni iya eluntwini.

Ngamazambane, amatswele, iimbotyi, amakhaphetshu, iminqathe ukubiza ezimbalwa.

Ama-apile, iimango, amakhiwane, amaqunube neminqathe.

Ngama-apile, amapere, iilamuni, iiorenji, iigwava, ibhanana.

Imithi yeeorenji kunye nezityalo zangaphandle endlini.

Ziimango, iibhanana, amakhiwane, ama-apile, iigwava, amapayina.

Ngumthi obizwa ngokuba yi-white oak. Lo mthi awuhlalwa amanzi xa uthe wenziwa iplanga.

Izinto ezi nokundenza ndifikelele kweso sigqibo kukubona indlela eselwa ngayo iwayini ekuhlaleni.

Kwindawo endihlala kuyo bambalwa kakhulu abantu abasela iwayini nakwiindawo zentselo inqabile ukuba uyibone.

Likhala, yi-lavender, yi-cornflower, yi-lantana, ibe yi-rosemary.

Yi-lavender, yi-day lily, yi-bush lily, ibe yi-bush violet, ibe yiAfrican aloe.

Yi-lavender, yi-bed of paradise, ibe yi-rosemary, ibe yi-princess lavender.

Ulwazi lwam ngotshintsho lwemozulu luncinci kakhulu kodwa ke kukho apho ndingancedakala khona ndiphangelalise ulwazi lwam.

Iindawo ezinqatyelwe yimvula eMzantsi Afrika kuseMntla Koloni, eNtshona Koloni kunye naseFreyi Stata. Iziqhamo ezikhula kwezo ndawo ziquka amapere, amakhiwane kunye neeorenji.

Ukunqongophala kwemvula kweliya laseNtshona Koloni ngobusika kunciphisa inani lweediliya zokuvelisa iwayini kunye nomgangatho wazo.

Imvula eyenza izikhukhula inciphisa inani lezivuno, izivuno ziyamoshakala kwaye namaxabiso ayenyuka.

Ewe, uMzantsi Afrika unayo imithetho engqingqwa newakhuselayo ngokwaneleyo amasebe asebenza ngokukhulisa izilwanyana zasemanzini.

Amaqunube akwimfuno ephezulu. Izityalo zamaqunube zikwixabiso eliphantsi, uyakwazi uzivunela uzithengisele ecaleni kwendlela, wakha ubuhlobo noluntu.

Xa ungumfuyi weenyosi ungazithengisela ubusi. Zininzi iimveliso zeenyosi, iinyosi ziluncedo kakhulu ezityalweni.

Ewe, ndingakwazi ukuzivelisela amaqanda. Ndingaqala kancinci ngokuthenga amantshontsho eenkukhu ndiwakhulise. Ndiqinisekisa ukuba ahleli kwindawo ekhuselekileyo nokutya kwawo kukhona ngawo wonke amaxesha.

Mna ndingazifuyela ezam iinkukhu. Ngaloo ndlela leyo ndingonga imali kuba kaloku andisayi kuswela amaqanda okanye inyama yenkukhu. Mhla ndikhanuke inyama yenkukhu ndithatha kwakwezi zam.

Mna ndiyaphikisana nale ngxelo. Apho ndikhulele khona amantshontsho eehagu ebetyiswa ukutya okulahliweyo, kwaye ebekhula atyebe, ade ayokuxhelwa kungakhange kubekho ngxaki.

Ndingayixhoma inja leyo ndandule ngokujonga ukuba akukho gusha yonzakeleyo.

Into efika kuqala engqondweni yam ngumbuzo wokuba le nkomo ibulewe yintoni na.

Ayenzeki loo nto. Kwiindawo zasedolophini inqabile kakhulu indawo enengca apho ezi zilwanyana zinokukhutshwa ziyokutya khona.

Mna ndingaba yile enothando lwabantu efana ne-Orpington ebomvu.

Igama endinokuzithiya lona nguVumani Matshawe kuba yonke into endiyenzayo iqala kwizinyanya zam.

Mna ndicinga ukuba zithetha ngexhala elinazo lokuba yeyiphi eza kuthengiswa okanye eza kuxhelwa.

Into ethi qatha kuqala engqondweni yam ngamendu aphezulu kuba ndiqhele ubukela umdyarho wamahashe.

Ngokoluvo lwam zininzi izinto ezimoshakalayo endlini kwaye akucocekanga.

Ndingadana kakhulu ngoba kaloku ihagu ayenzelwanga ukuba ihlale endlini, nanjengoko iihagu isisilwanyana esingacocekanga.

Ndingamcebisa ukuba uyakhela isibaya sayo kuba kaloku ngaphakathi endlini ingamphathela amakhalane.

Eyona nto inzima ngokufuya iigusha yinto yokuba ziyabulawa kakhulu ngoodyakalashe.

Eyona nto inzima ngokufuya iibhokhwe yinto yokuba kufuneka uhlale uzigadile kwenzele ukuba zingabaleki.

Into enzima kakhulu ngokufuya iinkukhu yinto yokuba zingamaxhoba kwizilwanyana ezininzi ezifana neenyoka nempungutye.

Izityalo ezityalwa ebusika zize zimelane nemozulu yobusika ziquka amakhaphetshu, amatswele, iminqathe, izipinatshi kunye neeorenji.